Ga o tla o tle go beeletsa madi mo bankeng o tshwanetse go sheba akhaonto e e leng gore o ka tla o e dirisa go beeletsa madi a gago gore o kgone go bona morokotso o o montle ebile o o bonalang. Mme ga ise gantsi merokotso e bo tla e bonala ka gore ikonomi e na le go a ko tlase le ko godimo mme o kgona gore o latlhegelwe ke morokotso ga o bileditswe madi a gago. Ka jalo nkana wa beeletsa madi a gago mo akhaontong e ya and then re feleletse re go supetsa le gore morago ga kgwedi di le thataro nkabe madi a gago a tsentse a le yang. Ga o sa itumelele o kgona go tsenya notice ya sebaka sa kgwedi gore o kgone go kry-a madi a gago. Mme fa o batla madi a gago pele ga nako rona re le banka re ka tla re ntse re tsaya morokotso o le mongwe go tswa mo mading a gago a o a beeleditseng.

Ke akanya gore go ka thusa thata ga o na kitso ya madi ga o le motho gore o kgone go iponela karata ya gago ya sekoloto. Bangwe ba feleletsa ba tsaya dikarata tsa sekoloto fela ba sa shebe di-terms and conditions tse e leng gore mo nakong mo tsamayong e e tlang ya nako ba ka iphitlhela ba le mo tlase ga dikoloto tse dintsi tse ba palelwanh ke go di lefa.

Ke akanya gore ga o kgetha insurance go tshwanetse go kgetha insurance e e leng gore e kgona go lefa pele ga le mme o kgethe insurance e e le gore o kgona go e patala kgwedi le kgwedi. Mme dilo di le dintsi tse tshwanetseng go di akanyediwa fa o tlhopa insurance e na le nako ya go leta, o tshwanetse go sheba gore o tsenya batho ba ba dijara di le kae mo inšorenseng e o ya go e kgethang.

Akhaonto ya go cheque-a e ja madi a le mantsi thata go na le ya savings. Akhaonto ya go cheque-a e tshwanetse gore o e bule o itse gore kgwedi le kgwedi o gola madi a ka nang ka yen thousand to fifteen thousand gore o kgone go ya ko akhaontong ya go cheque-a. Mme ga o gola madi a a ko tlase ga madi a ke fetsang go a bua ke hela yaka o tsaya savings ka gobane ya savings ga e charge-e go le gontsi jaaka ya akhaonto ya go cheque-a. O ka kgona go checker balance mme re sa go charge sepe rona re le banka ka akhaonto ya gago ya savings.

Ga o batla go tsaya ntlo ka sekoloto mme e le la ntlha le tlo go tsaya ntlo, le tshwanetse go sheba megolo ya lona le le babedi mo lelapeng, le shebe le tiriso ya madi a lona mo lelapeng gore a mme le ka kgona go duela ntlo eo kgwedi le kgwedi jaaka o tlo go tsaya sekoloto sa ntlo. O seke wa tsaya sekoloto sa ntlo se e le gore se patala madi a a fetang mogolo wa gago gobane o tla iphitlhela o le mo mogare ga dikoloto tse dingwe gape ebile mo bohelelong ntlo eo e ka feleletsa banka e e tsere ya e tsenya mo market-teng ya e rekisa.

Go ya ka molao wa dibanka pele o ka dumelwa go adima madi mo bankeng ba checker gore a wa bereka ba check-e le gore o gola bokae le gore o gola ka kgwedi kana ka beke. Mme ba tsaya le gore o reka motlakase wa bokae le dijo mo ntlong, ba e fokotse go ya ka madi a o batlang go kadima mo bankeng. Ga e be le gore ga o yo go 'itlhelela madi a le gore o ka tla wa patala kgwedi le kgwedi ga ba kgone go kadima madi mme ba checker le background check-e gore ga o na dikoloto tse dingwe tse e leng gore ga o na o di patala kgwedi le kgwedi.

Ee, go romela madi ka mogala go na le moputso o e leng gore wa o lefa e fela ga o tshwane le a o romela madi go tswa mo nageng ya rona o isa go a isa ko, o a romela ko nageng e nngwe, meputso ya teng ga e leka-lekane. Go ya ka moputso wa go romela madi go tswa mo founung e nngwe go ya ko phone e nngwe o ka charge-iwa two rand kapa three rand per transaction mme go romela madi go tswa mo nageng e nngwe go ya ko nageng e nngwe o ka charge-iwa hundred per thousand e o e romelang ko nageng ya bosetšhaba e nngwe gape.